Nṋe ndi vhona unga vhaswa asi vhathu vho ḓi imiselaho u vhea tshelede kha tshibugwana tsha mbulungo, vha ya hangwa uri lufu ndi tshithu tshine tsha nga itea tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe, lufu ndi tshithu tshine tsha nga ḓa tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe ngoho ndi vhona vha so ngo ḓi imisela. Ndi vhona masheleni oṱhe ane vha a wana vha tshi kho to uya vha a tambisa vha hangwa uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha hu ḓo vha na lufu, mbudziso ine nda ḓi vhudzisa yone ndi ya uri musi lufu lwo swika ndi zwifhio zwine vha ḓo ḓi tika ngazwo ndi zwifhio zwine vha ḓo ḓi tika ngazwo, ndi zwifhio zwine vha ḓo ita zwone ngauri lufu lu tshi ḓa a lu thomi lwa khokhonya a lu thomi lwa vhudza muthu, lu soko ḓa so ndi vhona u nga ri vha zwi vhona u nga ri vha vhona u ngari vha zwo vhea masheleni kha tshibugwana tsha mbulungo zwi tovha zwithu zwa mirafho ya vhaaluwa.

U ya nga ha nṋe ndi vhona u nga ri arali mutholi o kundelwa u ita munikelo wa UIF kha vhashumi vhawe musi vhashumi vhawe vha tshi fhelelwa nga mushumo a vha yi vha kona vha a vha koni u ya vha wana masheleni u bva kha vha UIF, zwine zwa amba uri maḓi musi vho fhelelwa nga mushumo ahuna masheleni maṱukuṱuku ane vha ngaya vha a wana, ṋne ndi vhona u nga ri mutholi khavhe muthu ane a kona u humbulela vhashumi vhawe uri musi mushumo wono fhela hu kone uvha na zwiṱukuṱuku zwine vha vha vha kho kona u zwi wana, uri vha kone u bvisa matshilo avho phanḓa sa musi ri khou zwi vhona uri ano maḓuvha zwithu zwikho ḓura, mutengo wa zwithu zwinzhi u nṱha zwino zwi a ṱhogea uri mutholi avhe muthu ane a kona u humbulela vhashumi vhawe.

Ee nṋe ndi vhona zwo tea nga maanḓa arali muthu a tshi kho bvisa masheleni tshifhinga tshe tsha tendelaniwa tsho ngauri u ḓo a bvisa ngatsho tshisa thu swika, ndi vhona zwo tea nga mannḓa. Futhiha ndi vhona zwi tshi thusa uri arali muthu o vhea masheleni avha a tshi kho ṱoḓa u a bvisa fhedzi a si na mushumo nao uya thoma a humbula luvhili na luraru na luraru a tshi pfha uri hupfhi vha bannga vha kho ḓo dzhia tshelede ngafha a i yo no swika heyo u ya thoma humbula luvhili na luraru uri naa masheleni ndi khou a ṱhoga zwavhukuma kana ndi kho soko takadziwa ngo a bvisa, zwino nṋe ndi vhona u nga ri zwo fanela ende zwi a ri thusa ri tshi ḓa huṅwe zwi ri thusa nga maanḓa.

khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi vhona u nga ri ndi dzi no nga uri vha si wane masheleni avho nga tshifhinga kana u vha wane vha tshi khou konḓelwa uri vha kone u swikelela u wana haya masheleni. Tshiṅwe tshifhinga wa wana uri vho vha vha sa zwiḓivhi uri mutholi wavho hango vha a ngo ya a vha ṅwalisa uri vha kone u wana hayo masheleni, fhedzi vha musi tshifhinga tshi ne vha vha vha kho ḓi vhudza uri vha kho yo swikelela vha khou yo lingedza u swikelela u wana mbuyelo vha wana uri mutholi wavho o vha a songo vha ṅwalisa khori vha ye vha wane hedzo mbuyelo, nṋe ndi vhona ungari ndi dzone khaedu hedzo dzine vhathu vha nga vha ya u ṱangana nadzo musi vha tshi kho ṱoḓa u swikelela kha u wana masheleni ayo.

Ee maitele oṱhe a zwa ngalafho a fanela u tanganedzee nedzwa kha gap cover, uri vhoṱhe vha kone u wana thuso nga nḓila dzo teaho.

Ngeletshedzo ndi ya uri u tea uvha o ḓi vhudza u tea u vha o ḓi vhudza uri heyo tshelede ya i na do vha tshi dibositha a nga i dzhiyi tshifhinga tsho yo dzhia tshisa thu swika, u tea u vha o ḓi vhudza.

Ine nda i shumisa asi bannga i no dina lini, musi u tshi vala akhaunthu ya dibosithi a hu na mbadelo ine ya tod ya ṱoḓiwa, u soko vha vhudza uri u kho ṱoḓa u vala heyi akhaunthu.

Ndi nga tori a hu na thaidzo ye nda vhuya nda vha nayo, a i ho yo no lingana na na tshi patshi tsha nga tsha themamveledziso.

Kanzhi zwi ḓura foma one thousand ende ndi vhona zwo fanela ngauri muthu u a ḓi i ya a shumisa a ya dokotela a ḓi vha a khou shumisa yeneyo mbadelo.

Nṋe ndi vhona unga re mvelelo dzo dzudzanywaho dzi nga si vhe khwine u fhira vhu bindudzi ha makete, ndi vhona unga vhu bindudzi ha makete vhu na tshelede nga maanḓa.

U tea na, mbadelo dza tshikolo nga tshelede ya luṱingo thendeleki ndi vhona zwi shandula matshilo a vhathu ngauri a vha tsha tea dzi ḓa banngani vhavha vho vho vhulunga tshelede ya vhuya dzi banngani vha vha vho seiva nga maanḓa. ngori vha vha vha tshi sokou dzi dzhia founu yavho vha i shumisa henefho hune vha vha hone hu si na uri vha kho tea u namela.

Ee muṅwe muthu anga khetha akhaunthu ya u vhulunga tshelede tshifhinga tshoṱhe a tshi khou itela uri a kone u wana dzi ngauri u ḓo wana uri heyi ya akhaunthu yo ḓoweleyaho i kho vha isina dzi interest.

U tea u vha u na dzi puḽane dza uri, mbuyelo edzo u kho dzi shumisa nga nḓila ḓe, u songo soko dzhia wa soko dzi shumisa wa sala u si tsha vhona uri wo dzi shumisa mini.

Musi ndi tshi badela ndi tshi badelela ṅwana mbadelo ya tshikoloni ndi kho shumisa luṱingo thendeleki ndi shumisa capitec app bank uri ndi badele, nda rumela tshelede kha akhaunthu ya tshikoloni.

U tea u ṱhogomela uri ndi vhugai interest yo dzhenaho, hafho kha eyo akhaunthu.

U tea u sedza uri khamphani i yo i thusa nga nḓila ḓe, i shuma nga nḓila ḓe, wa i pfesesa, wa lavhelesa zwi nga si u ṱoḓe tshelede nnzhi na.

Ri fhiwa tshifhinga tshi lapfu ndi uri nga shumisa akhaunthu heyo musi u tshi kho vheya masheleni a uri kha musi a khou ṱoḓa u renga goloi kana u kho ṱoḓa u fhaṱa nnḓu.

Musi muthu a khou shandukisa vha ṋetshedzi vha thuso ya zwa ngalafho, ndi vhona ungari tshelede uya i ḽuza heiḽani ye vha a khou i badela mathomoni, kha musi asathu shandukisa vha ṋetshedzi vha thuso ya zwa ngalafho, a tshiya kha vhaṅwe tshelede a yiḓi u vha o tou i ḽuza.

Arali ndi tshi kho shuma, ndi nga ḓi imisela u valela tshelede yanga ya dibosithi yo dzudzanywaho lwa miṅwaha miṱanu.

Ndi vhona u nga dzi badelisa e dzo mbadelo uri na dzone dzi huvhe na zwine dza kho wana zwone, so musi vha navho vha kha bisinese. Ende ndi vhona ungari ndi vhone vhane vha vhuyelwa vhukuma nga dzi tshadzhisi hedzo.

Ndi vhona unga tshine tsha itea tshine tsha itea ma musi mukano a mbadelo yau wa mbuelo dza ḓuvha na ḓuvha u tshi fhela ṅwaha u sa thu fhela, u tea uri u ḓovha u bvisa iṅwe tshelede u vhe u kone u vha na mbuyelo.

Ndi zwa u sa vha na ṱhogomelo ya ḓuvha na ḓuvha ndi uri, arali havha na nyimele ya shishi a u koni u wana thuso nga murahu ha musi u tshi wana uri kha musi a huna tshelede ine ya kho ṱoḓea uri u kone u wana thuso, fhedzi ha arali u na ṱhogomelo yo ḓuvha na ḓuvha uvha u tshi kho ḓivha uri ndavha na nyimele ya shishi ndi ḓo wana thuso na musi ndi si na tshelede.

Ndi vhona u nga ri vha nga zwi takalela vha tshi khou sedza sia ḽa uri, musi u tshi to ya u tshi kho to ya ma vhengeleni kana u toya dzi banngani uri u rumela heyo tshelede, u wana hu na dzi ḽaini wa wana u tshi vho vhuya ḓuvha litshi kho kovhela mara u bva nga matsheloni fhedzi u tshi shumisa founu a huna ḽaini ahuna ḽaini.

Uri mobile money i thusa vhathu u langa, u langa tshelede yavho khwine ngauri vha vha tshi khou kona u i vhona hanefho kha founu.

Ndi mushumo wa u ṱhogomela miṱa, ndi mushumo wa u ṱhogomela miṱa.

A hu na, a hu na tshithu tshine tshe tsha ngita uri ndi pfha u, tshe nda tshi pfha ndi tshi vula akhaunthu tshe tsha ita uri ndi si fulufhele.

Ee, zwithu zwavhuḓi ndi uri hezwiḽa zwi no pfhi credit score zwi nga zwi nga ya nṱha ya nṱha hu vha hu si lavhelesa uri u khou kona u badela nga u ṱavhanya.

Kha akhaunthu ya bannga ndi fhethu hune wa kona u ḓivhetshela hone tshelede yau u tshi khou kona u vhona uri i khou tshimbila nga nḓilaḓe, i khou bvisa hani ya dzhenisa hani.

Ee, vha nga ita uri u kone u ḓi vulela na musi u hayani kana vha tou tshimbila vha tshi ḓa dzi nnḓuni vha tshi ḓo u thusa.

Zwi nga nnyita uri ndi ḓi pfhe ndi ndi ndi ndi tshi takalela u hadzima tshelede, ndi pfhe uri ndi zwithu zwa khwiṋe.

Ndi nga ndi uri nga miṅwaha eyo u ḓo vha u tshi khou badela vhugai ende zwi vha zwi khwine na u fhirisa musi wo dzhia wo dzhia wa badela nga tshifhinga tshiṱuku.

Ndi nyeletshedzo, nyeletshedzo ine ndi nga mu ṋea yone ndi ya uri a dzhie tshifhinga tshilapfhu tsha u badela, a dzhia tshifhinga tshilapfhu tsha u badela naho ri tshi zwi ḓivha, ndi tshi humbulela u nga ri tshifhinga tshipfhufhi tshi na dzi interest ṱhukhu fhedziha u ya ṱhogavho tshifhinga tsha uri u kone u ḓilugisa.

Ndi uri u ya kona u rumela muthu, u a kona u rumela muthu tshelede u hanefho hune ha nga vha u u u huṅwe na huṅwe hone, a u ṱhogi u thome u ye banngani uri u kone u mu rumela tshelede.

Hai, ndi masheleni u ḓo vha u tshi khou ṱoḓa u vhulunga masheleni.

Ndi nga humbula u nga hoyo muthu o tou zwi ite kana o tou zwi pulana.

Ndi mbudziso ya uri ndi ḓo vha ndi khou badela vhugai ende lwa tshifhinga tshingafhani.

Ee, ndi nga mu vhudza uri mathada a tshi ḓa, ha ṋangi uri muthu ndi muṱuku ndi muhulwane naa.

Ee, ndi uri yo leludza zwithu, i ita uri u kone u ita zwithu u hanefho hune wa vha hone ende u ya kona u i setha dzi phini dzau kana dzi phasiwede.

Ee, ndi nga dzhia i na mbuyelo nnzhi dza u hira, nda hirisa.

Ndi zwa ndeme uri u ḓivhe hezwo zwithu uri u kone u puḽana, u vha na puḽane dza khwiṋe kha vhutshilo hau na uri u kone u ḓivha uri u ḓo vha u tshi khou tea u badela vhugai.

Ngauri nda ndi khou, ndi ḓo i badela lwa tshifhinga tshingafhani ende vhugai, ndi ḓo vha ndi khou tea u badela vhugai.

Uri ndi zwa uri life cover I ya thusa, i ḓo vha thusa vha songo vhuya vha zwi humbulela.

Ndi ya uri vha kone u vhulunga masheleni avho zwavhuḓi vha tshi khou a vhona ngauri hafhaḽani kha bannga vha ya kona u a valela, zwa ita uri vha songo sokou a shumisesa zwiṅwevho.

Uri insurance ndi ya ndeme, ndi ya ndeme uri hu nga vha tshifhio na tshifhio tshine tsha itea u a ḓivha uri wo khavarea u ḓo wana thuso ngo ṱavhanya.

Mmbudza uri kha ye a vule bannga ngauri ndi zwa ndeme zwi ḓo mu thusa kha uri a kone u vhulunga masheleni ngauri u vhulunga masheleni ndi zwa ndeme ngori u vha u sa ḓivhi uri ḽa matshelo ḽo u farela zwifhio.

Ee, ndi ya uri musi ndi tshi ṱuwa shangoni ṅwananga a nga u sala a na mini so life cover i ya thusa, u ya ḓi wana haneyo masheleni ane a vha a khou tea u a wana musi arali ndi si tsheo shangoni a si salevho a tshi tambule.

Ee, ndi ya ndi zwa uri tshelede ine nda vha nayo ine nda nga kona u i fara i nga vha i vhugai nga ṅwedzi na u lavhelesa uri dzi interest dz ivha dzi nga nḓilaḓe, dza u badela tshifhinga tshilapfhu dzi nga nḓilaḓe, dza u badela dzi tshifhinga tshipfhufhi dzi nga nḓilaḓe kana dzi khou fana naa.

Ee, ndi zwa uri ndi mu vhudze nga miṅwedzi kana nga miṅwaha.

Ee, ndi nnḓu, ndi nnḓu.

Tshine nda nga ita uri vha tshi pfhesese ndi u fikisa akhaunthu uri mafhungo o ri vha fikise akhaunthu vha tshi khou ṱoḓa u vhea tshelede zwo shuma nga nḓilaḓe.